Tleliniki e tsamayang e botlhokwa thata mo maphelong a batho. Go ka nna botoka ga tleliniki di ka fitlhelela mafelo a mangwe a e leng gore a kgakala le diteropo, go sedimosetso batho ka tse dintsi tse e leng gore ga ba di itse mabapi le malwetse. Ne ke nagana gore ga go ka nna le tleliniki e leng gore ga e tsamaye mme ga e ntse e ntse ko motseng o o, gore batho ba kgone go ikopanya le yone. E seka nna gore ke tleliniki e tsamayang e feta, mme e eme matsatsi a mmalwa, e ntse e thusa batho ka feta fela, gonne go botlhokwa thata for batho gore ba kgone go kry-a melemo le kitsiso ka malwetse a a farologaneng.

Batho ba ba tshelang ka bogole ba ka fiwa mebereko, ba kgone go itirela go ya ka bogole ba bone, ba seke ba tlontlollwa go ya ka bogole ba bone. Mme ba kgone go itirela, ba kgone go ikemela, gore le bone ba kgone go thusa bana ba bone. Ka gore batho ba eleng gore ba phela ka bogole ke batho le bone, ba tshwana le batho ba bangwe, ke fela ga ba fiwe menyetla e lekanang le ya batho ba bangwe.

Batho gore ba ska tsiediwa, ba ka ikgolaganya le mafelo a ditleliniki gore ba kgone go kry-a kitso, ba tlhabiwe botlhale ka melemo le malwetse a leng teng mo lefatsheng, gore ba seke ba tsiediwa ke batho. Ba ka kry-a thuso e e tsepameng, ga ba ka ba ikgolaganya le ditleliniki.

Fa melemo e seyo ko ditleliniking, ke mathata, ka gore balwetse ba tlhoka melemo gore maphelo a bone a kgone go siama. Mme fa melemo e seyo, ba ka ikgolaganya le mafelo a mang a leng gaufi le ditoropo, ko e leng gore ba ka kgona go kry-a melemo ko teng. Mo mafelong a poraefete a e leng gore a ikemetseng, mme ga go tle gore a short-e ka melemo.

Se e seng boammaaruri se se tlwaelegileng ka malwetse a tshwarang banna a sa foleng ke drop-o le malwetse a mangwe a farologaneng a tshwanang le bo sukiri. Malwetse ana a batla fela go tlhokomelwa, o itlhokomele, o tseye melemo gore o kgone go nna o ntse o itekanetse, mme o seke wa tlodisa go tsaya melemo ya gago.

Go thibela malwetse a a tshwanang le sukiri ke gore ga o le motho o tshela, o nne o ja dijo tse di nang le dikotla, mme o nne o ya kgapetsa-kgapetsa ko tleliniking. Ba go lekole, ba go lebelele gore a na mmele wa gago ntse o itekanetse, le go sa je dijo tse e leng gore di ka go bakela bolwetse. Kgatelelo ya bolwetse jwa madi e ka feleletsa e okafaditse mmele ka tsela ya gore motho a iphitlhele a sa je dijo tse di sa nnang pila. Mme go ya tleliniking, o kopa thuso go ka go thusa ka tsela e e maleba.

Seo se ka siamisiwa, ga ke ditsela di a baakanngwa, di a tsengwa sekontiri, gore di-ambulance di kgone go fitlhelela mafelo a e leng gore ga di kgone go fitlhelela. Ga ditsela di le mo maemong a ntseng pila, di-ambulance di kgona go locate-a mafelo a a farologaneng ka GPS. Mafelo a e leng gore ditsela tsa teng ga di a siama, di tlhoka go baakangwa, gore di-ambulance di kgone go fitlhelela batho ba ba lwalang ka nako.

Dithulaganyo tsa go fepa bana kwa sekolong ke dithulaganyo tse di maleba tota, gonne bontsi ba bana ko dikolong ke bana ba ba tswang kwa malapeng a dikobo di khutshwane. Gore ba fepiwang ko sekolong go ba thusa thata gore ba itekanele mo mmeleng le mo , gore ba kgone go nna ntse ba itekanetse, gonne ngwana o sa jeng sentle, ga a kgone go utlwa sa se rutiwang ko sekolong.

Batho ba ba fodisang ka tsela ya setso ba ka ikopanya le badiredi ba ditleliniki, ba nna fatshe, ba bontshana gore ba ka thusana yang, gonne ga ba dumelana, ba ka kgona gore ba thuse batho ba e leng gore ba a lwala ka melemo e farologaneng. Mme se se botlhokwa ke gore melemo ya ba setso e tsamaisane le melemo ya ba ditleliniki. Ka seo, ba ka kgona go fenya malwetse a mantsi mo bathong.

Malapa a na le seabe mo go tlhokomeleng batsofe le tlhokomelo e ba e fang batsofe, gonne batsofe ga ba kgone go itlhokomela. Ba tlhoka batho mo malapeng a bone gore ba ba tlhokomele, ba ba fe dijo ka nako, ba ba fa melemo ka nako, gonne go botlhokwa thata gore motsofe a kry-e melemo ka nako e kgethilweng, mme a sa ba tlodisa go tsaya melemo eo. Batho ba tlhoka go rutiwa ka tsela e ba tshwanetseng ba tlhokomele batsofe ka yone.

Baimana ba rotloetswa go belegela ko ditleliniking, gonne ko ditleliniking go na le batho ba ba rutegileng ka tsela e e leng gore e maleba. Ba ka kgona go thusa moimana a belega sentle, go ya ka tsela e e tshwanetseng. Mme go belegela ko lapeng go nale ditsela tse di sa siamang, gonne batho ba ba belegisang kwa malapeng ga ba na kitso e e leng gore batho ba ba berekang ko ditleliniking ba na le yona. Ka seo, ke rotloetsa gore batho ba belegele ko ditleliniking gore ba kgone go kry-a thuso e e maleba.